Mitambo ya bodo ya sialala yo i na zwihumbudzi zwinzhi nga nga kha nṋe ndo tambesa mitambo ya sialala musi ndi tshe muswa mitambo iyo ndi yone yo mvusaho ubva vhuṱukuni hanga u swika zwino ndono vha muthu wa mualuwa. Hei noni mitambo ya sialala yo dzhia tshifhinga tshanga tshinzhi musi ndi tshi khou i tamba mitambo ya sialala i ngaho ndoṱhe ndo vha ndi tshi to konesa dzone ndi tshiri u tamba vhathu vha sendela kule ngori ndo vha ndi tshi dzi konesa. Zwithu zwingaho khadi ndo vha ndi sa vhi nda sa vhuyi nda sogola khazwo nda tshi konesa zwone mitambo ya sialala ndi yavhuḓi i kha ḓivha na zwihumbudzi zwavhuḓi nga kha nṋe ndo fhedzesa tshifhinga tshanga ndi tshi khou ita mitambo ya sialala zwe zwa ngudisa uri mitambo ya zwithu zwashu zwa sialala ndi zwa ndeme.

Nyimbo dzi no dzi tshi imbiwa dzi tshi kho imba na i noni mitambo zwi khwinisa uri vhana vha ḓiphiṋe musi vha tshi khou dzhenelela nga kha ino mitambo ahuna u boreya vhavha vhatshi kho imbelela dzi nyimbo dza mitambo i ya tshivenḓa vha tshi khou humbula na zwithu zwavho zwa sialala zwine zwi ḓisa tshenzhemo ya vhuḓi kha vhana. Vhana vha vhana vha tshi guda vhana vha tshi vha tshi guda vha tshi khou guda mitambo yavho musi vha tshi khou dovha vha itelwa na zwilidzo vha a ḓiphina vha dovha hafhu vha vha guda zwinzhi na na kha dzi nyimbo dzo no imbiwa.

Nṋe ndi vhona u nga kuhumbulele kwanga ndi vhona milayo i ya ndeme vhukuma kha mitambo ya vhana vhunga i tshi thusa vhana uri vha kone u ḓivha milayo ine vha fanela u i tevhelela kha mutambo onoyo vha sa ḓo tamba vha si na nḓivho ya uyo mutambo hune vha nga guma vha kho fhurelana vha dovha hafhu vha vha si na zwine vha guda nga kha wonoyo mutambo milayo i thusa uri hu kone u vha na nḓivho ya mutambo. Milayo i thusa zwo uri vhana vha tambe nga nḓila yo teaho vha dovhe hafhu vha ḓiphine musi vha tshi humbudzana mulayo uri mulayo oyunoni wo pfukwa kana mulayo oyunoni vhathu vho u hangwa a vho ngo tsha u tevhedzela vhana vha ḓiphina nga maanḓa musi vha tshi khou guda zwithu zwi re na mulayo zwi vha zwi si na vhundenwa.

U tamba mitambo yo fhambananaho ri nga dzhia mutambo wa bola sa tsumbo vhana vha fanela u ṋangana vha ita tshigwada tshine vha ḓo ya vha tamba vhe vhoṱhe musi vha tshi ṋanga etsho tshigwada tshigwada itsho tshi namba tsha foma vhushaka vhukati havho vhana vha to vhidzelela na nga madzina vho vha vhe sa ḓivhani vha ḓo ḓivha na zwori ola ndi nnyi ola ndi nnyi ola ndi nnyi. U bva hanefho zwi foma vhushaka vhukatini havho ha dovha hafhu zwa foma na vhukonani musi vhana vha tshi tamba vhunzhi ha mitambo ine ya tambiwa vha tamba vha kha zwigwada gwada vhaṅwe na musi vha tshi kho tamba vha vhavhili vhavha vha khou guda hu vha hu na zwithu zwinzhi zwine vhone vha guda zwine zwa ita uri vha vhe dzi khonani vhasi swimane kana vha sinyalane na u fhirisa vhathu vhane a vhatambi vhoṱhe.

Mushumo une nda u funesa kana zwithu zwine nda zwi funesa ndi u vhala zwithu zwe nda tshenzhela nga kha mushumo hoyunoni wanga wo vhala ndi zwa uri a hu na zwithu zwoṱhe a u nga si kone zwithu zwoṱhe. Musi ndi tshi kho tshila hu ḓo ḓivha na maṅwe maipfi a ne a thi a ḓivhi fhedziha nga u funa ha nga u vhala hune ndi vhala tshifhinga tshoṱhe zwi kho nnyita uri ndi gude maipfi ane a ne a thi a ḓivhi na ane nda sa ḓo a ḓivha. Hounoni u funa hanga u vhala zwi khou nthusa nga maanḓa ende ndi a zwi takalela nga maanḓa ndi fhedzesa tshifhinga tshanga ndi khou vhala ndi khou vhala ndi tshi khou guda maipfi maswa ndi khou guda na mibvumo miswa miswa yo fhambananaho.

Zwithu zwine nṋe nda zwi funesa ndi funesa u vhala ndi funesa u vhala ngori ndi zwone zwithu zwine nda vhonisa zwo leluwa ende zwi tshi ntakadza mbiluni. Musi ndi tshi vhala tshiṱori ndi tshi swika magumoni atsho ndi a takala musi tsho vha na magumo a vhuḓi avhuḓi. Zwino zwe nda mvelaphanḓa khulwanesa ye nda i ye nda i tshenzhela kha u vhala ndi u guda maipfi ndi u uri a si oṱhe maipfi ane ndi ḓo dzulela u a ḓivha hu ḓo ḓivha na maṅwe a ne a ḓo balelwa fhedziha musi ndi tshi vhala ndi ḓo vha ndi khou guda maipfi maswa nga maṱuku unga maṱuku. U guda a hu fheli zwe nda guda ndi zwauri u guda ha muthu a hu fheli.

Vhathu vhane vha funa zwithu zwa u baga ndi vhathu vhane ndi vhaṅwe vha vhathu vhane zwino kha ḽa Afurika Tshipembe vhono vha vha baki vha bvumo. Muthu anga shandukisa zwithu zwine a zwi u ita zwithu zwine a zwi funa a zwi shandukisa zwa mu bindulisa musi hu na zwithu zwine wa zwi funa arali muthu a tshi funa u baga a nga ṱutshela u bagela ene na muṱa wawe a ya a bagela u rengisa musi a tshi bagela u rengisa u ḓo vhuyelwa a dovha hafhu a vha na porofita ine i ḓo muthusa kha vhutshilo hawe ha ḓuvha na ḓuvha. Fhedziha arali muthu a tshi ita zwithu zwine a zwi funesa a si tshi shandule uri tshi yo muthusa siani ḽa masheleni.

Vhuleme vhune vhaswa vha khou ṱangana naho musi vhathu vha tshi shandukisa vha ita zwine vhone vha funa ndi ho usa kona u langa masheleni avho ane vha a shuma vhunzhi ha vhathu vhono vula mabindu a vha na tshi tshikili tsha u vhulunga tshelede dzine vha shuma ndi ngazwo mabindu avho a sa dzhii tshifhinga tshilapfu u vula a vula tshifhinga tshiṱukuṱuku bindu ḽawa ḽa si tsha shuma. Nga u to uri vhathu vha fhano Afurika Tshipembe kana vhaswa vha fhano afrika tshipembe a vha na nḓivho ya u vhulunga masheleni a vha dovhi hafhu vha vha na nḓivho ya u langula bindu ḽihulwane ndi khaedu ndi dzone khaedu dzine vhaswa vha khou ṱangana na dzo u sa vha na nḓivho yo langula bindu na na u sa kona u langula masheleni.

Nyanḓadzamafhungo dzi ngaho dzi Instagram, TikTok na dzi Facebook dzi kho thusa vhathu vhaswa uri vha kone u anḓadza mabindu avho nga u to uri musi u na bindu u tshi ḽi anḓadza kha zwileludzi zwa vhu davhidzani zwingaho Facebook zwingaho TikTok zwi dovha hafhu zwa nga Instagram zwi vhoniwa nga vhathu vhanzhi vho fhambananaho. Vho no khou takalela bindu ḽau vho no khou takala balelwa u sapota na vhane a vha takaleli heḽo bindu u ḓo wana vhunzhi ha vhathu vha kho ḓi takalela zwithu zwi zwithu zwi re kha bindu ḽau vha u vhudzisa mutengo wa wa dovha vha vhudzisa na uri muthu u wanala gai zwine zwivha zwo no leluwa uri bindu ḽa ḽa muthu ḽi vhe ḽi ḓivhaleaho u fhirisa vhathu vhane mabindu avho ha ngo vhuya a thoma no u anḓadzwa no u anḓadzwa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani.